Ziningi kakhulu izinto ongazisebenzisa kumadivayisi ahlakaniphile okokuqala uma uwumuntu othanda ukuzivocavoca, ungasetha isikhathi sokuvuka ekuseni uhambe uyogijima futhi kakhulukazi kukhona namanye ama-ephu atholakalayo efonini ongawathola uwafake efonini yakho, azohlola ukugijima kwegazi lakho. Ukugijima kwenhliziyo yakho ungangena futhi cwaningobanzi okuthiwa u-Google uthole ulwazi kabanzi, ufundisise kabanzi ngokuhlela impilo yakho nokuthi iziphi izinto ongazenza ukuhlela kabanzi impilo yakho ukuthi iqhubekele phambili. Kuningi kakhulu ongakwenza.

Izinkundla zokuxhumana zinobubi futhi zinobuhle. Abafundi bami ngingabafundisa kabanzi ngey'ndlela zokuxhumana nezinkundla zokuxhumana ngobuhle nangobubi bakho. Ubuhle bakho benza impilo ibe lula ikakhulukazi ngoba be abafundi bengakwazi ukungena kuma-inthanethi ba-search baseshe ulwazi bafumane kabanzi kwenza futhi impilo ibelula. Ububi bakho ukuthi ziningi izinto ezikhona ezingekho zinhle kakhulukazi kubafundi kubantwana abasakhulayo bangabona izinto eziningi ezenzakalayo ezinkundleni zokuxhumana ezingafanele futhi ukuthi bazibone nokuthi bazazi.

Uma ngathiwa ngithola ithuba lokwenza izinkundla zokuxhumana ngingazama kakhulu ikakhulukazi ezinganeni ezisakhula or intsha, ukuze nabo babe nendlela yabo yokusebenzisa amafoni asezingeni labo ukuze bengatholi ulwazi or babone izinto ezingafanele ukuthi bazibone. Ngingazama futhi ukunciphisa kabanzi ngokutholakala ulwazi olungabalulekile noma ulwazi olungekho luhle kakhulu ikakhulukazi ukwakha isizwe. Noma ulwazi olufanele ukuthi lwakhe isizwe futhi lifundise kabanzi, hhayi kuphela kubantwana basakhula nakubantu abadala esebekhulile ukuthi bathole ulwazi elizobafundisa elizobagqugqumeza hhayi elizobhidliza.

Into yokuqala ebalulekile ukuthi uma wenza ibhrendi yakho kube ibhrendi ehlukile kwamanye ibe noheho olumangalisayo ukuze abantu abafuna ukubona or abafuna ukuthenga ibhrendi yakho babuke umehluko, babuke into abangakaze bayibone phambilini. Enye into ebalulekile ukusebenzisana namanye amabhrendi akhulile ukuthi ukwazi ukudayisa ibhrendi yakho ibe wuheho oluhle kakhulu ukuze namabhrendi amakhulu asebenzisane nawe. Futhi uzokwazi ukuthi ukhulise ibhrendi yakho ibe sezingeni eliphezulu.

Ukuba namafoni kwaba umthelela omkhulu. Ngiyakhumbula nje ngisakhula ngiqala ukwazi kabanzi ngamafoni, ngaqala ngazi nge-Nokia thirty-three ten. Kwasiza kakhulu ukuba namafoni ngoba kwakwenza kubelula ukuxhumana kwemindeni, ikakhulukazi imindeni ehlala kude. Ehlala koGoli noma ezindaweni eziqhelelene nasekhaya wawukwazi ukuhlangana nomndeni wakho. Futhi uma ufuna ukuthumela imali noma ukuthumela ukudla kwakuba kalula kakhulu ukuthi kuxhunywane nabashayeli abaletha ukudla. Kwakwenza futhi ukuthi uma kukhona isifo esivelile noma kukhona ogulayo, kukwazi ukuthi kuxhunywane kalula kufonelwe amalunga omndeni. Kwaba wusizo kakhulu ukuba namafoni.

Kungaba nomthelela omuhle kakhulu ngoba esikhathini esiphila kusona manje siphila esikhathini la ithekhinoloji ikhula mihla namalanga, so ukusebenzisana kwamafoni kanye nama-AI kungaba nomthelela omuhle kakhulukazi ukwenza ukuthi yonke into ibe isheshe. Futhi imiphumela yakhona ibe nokushesha kakhulu ngoba i-AI iyakwazi ukuthi isebenzise isebenzisane kanye namafoni. Ikakhulukazi kwithekhnoloji or isimo esesiphila kusona manje sesihlukene kakhulu kunakuqala akusafani nakuqala. Izinto ziyashintsha mihla namalanga. Kungaba umthelela omuhle kakhulu.